Ka setso sa rona re le ba-Tswana, banna ba ne ba apara ditshega mme batho ba basadi ba ne ba apara makgabe. Ka ntlha gore dinako di tsamayang ntse di fetoga gona jaanong bomme ga ba sa apara makgabe ba apara matoise a a rokilweng ka letsela. Mme le bo ntate ba apara dihempe kgona tsona dikhipha tse di rokilweng tsa Setswana. Ga go sa apariwa diaparo tsela tse e le goreng ne di dirilwe thata ka letlalo e le gore ke tseega. Makgabe a ne a diriwa thata ka dikgetsi tsa mabupi kgotsa matsela. Mme dilo ka'ore di fetogile, go a rekiwa gore go re apare diaparo tsa Setswana tsa setso tsa rona.

Ke nagana gore mo setso tso tsotlhe tse go na le diaparo tse e le goreng ga di a tshwanelwa. Ke re tota nka e beya ke re ga di mo seemong se se siameng gore batho ba ka di apara ba ya ko di-conference-eng ka tsona, ka ntlha gore tota ga ke lebeletse moaparo wa setso pila-pila wa bomme go na le mo e le goreng moaparo wa setso o, nka ke re o bontsha mmele thata mo bomme jaanong ga ke nagane gore ka moaparo o e le goreng re ka o apara ko di-conference-eng.

Ke nagana gore moaparo o montle wa bomme ke letoisi, letoisi la setso sa ba-Tswana. Ka ntlha gore ba dirisa mebala e mentle mo go maswe ba dirisa mebala e le goreng o mo blue kgotsa ona o mo green, o motala. Ke nagana gore ke tsone tse ke di ratang ka ntlha gore ke tsa setso sa ko gae sa Setswana. Ke nagana gore ke moaparo o montle e le tota wa ba-Tswana wa bomme.

Ke nagana gore e na yona kgang ke ka nna kgang, nka e bitsa ke re ke kgang ya eng, ke kgomo ya moshate, wa e gapa o molato wa e tlogelela o molato. Ka gonne tsona diaparo tse tsa setso tse ke tse dikhutshwane dintsha nama empa ke diaparo tsa rona tsa setso mara ga bana ba gona jaanong yana ba apara diaparo tse e le goreng ke tse dikhutshwane dintsha nama, re le batho ba ba tona or-e re le morafe ra re ga ba apara sentle. Mme ke ka moo ke reng e e gabedi ke kgomo ya moshate, wa e gapa o molato wa e tlogela o molato. Nna ke re go ya ka nna ee, ke tsere karolo gore bana ba apare ka mokgwa o ba aparang yana ka segompieno.

Ke nagana gore setso sengwe le sengwe o kgona go se bona ka diaparo tsa teng. Ka gonne, go na le ditso tse di farologaneng, go na le ditso tse e le goreng di apara dibaga. O kgona go bona ga motho a apere, go tshwana le setso sa Mandebele o kgona go bona ka dibaga tse dintsi-ntsi tse ba di aparang gore o ke wa setso se se feng. Mme gape o kgona go bona gape le ka setso sa, se se tshwanang le jaaka re se kaeng nka dirisa sekai sa Sezulu kgotsa Sexhosa, moaparo wa bona le dibaga tse ba di aparang o kgona go bona le gore ke wa setso se se feng. Ke nagana gore di botlhokwa thata ka ntlha gore dilo tse ke tse di bontshang gore re le batho setso sa rona ke se se feng le gore re tswa ko kae le gore re tshwan'tse re somarele ditso tsa rona go ya go ile. Ke nagana gore di botlhokwa thata mo maphelong a rona jaaka batho ba mo Aforika.

Mo Setswaneng sa rona, mosadi o nyetsweng re mmona ka moaparo wa letoisi, ke khiba e e nang le hempe ya teng e ba rwala kobo fo magetleng, e ba apara le yona tuku. Ga o le mosadi o nyetswe ke diaparo tse e le goreng o a di apara, mme gape se go fa gape le maemo a gore o a letlelesega gore o ka tsena mo dikopanong tse di akaretsang manyalo. O na le tetla ya gore o nne teng le gore o bue mabaka a gago kgotsa o fe maele o fe motho o e le goreng o batla go nyala maele a gore lenyalo le tsamayang jang. Ke nagana gore fa go ntse jalo re kgona go ba farologana motho o nyetswe le motho o sa nyalwang ka ona moaparo o, mo Setswaneng sa rona.

Meaparo ya rona ya Setswana e ne e dirwa ka letlalo, letlalo la kgomo, ka dikgetsana le ka go rokiwa. Diaparo tse setso tse ke di itseng ne ke itse tshega, tshega e ne e dirwa ka letlalo e ne aparwa ke banna, ne ke itse makgabe a ne aparwa ke basadi. Gone jaanong yana ka re dinako di-change-ile basadi ba apara matoise a rokilweng, mme banna le bona ba apara dihempe tse di rokilweng tsa setso.

Ke nagana gore kamano e gareng ga diaparo tsa setso le basadi ke ya gore batho ba kgone ba bone gore mosadi o o nyetsweng le o a senke a nyalwe tshwan'tse ba itse gore ba apara jang, ba itshwara jang. Diaparo tsa rona re le ba-Tswana, di a re botsa gore ga o fitlhile mo seemong se se so o le motho wa mosadi o tshwanetse o a itshwara ka tsela e ntseng jang. Ga o tshwane le motho o le goreng sampe a le monnye ga senke a nyalwe. Ke nagana gore diaparo tsa rona di re beya mo maemong a e le goreng a farologane le gore motho tshwan'tse a itshware jang e le mosadi.